Mhaka ya ku tumbuluxa ka Bolt yi na ntshikelelo lowukulu eka tithekisi hikuva vanhu vo tala se va tsutsumela eka Bolt ku ve a ku ri ti-customer leti a ku ri vanhu lava va tirhisa tithekisi.

Ku hlayiseka eka ndhawu leyi i nga yi tiveki. Xo sungula u fanele u famba ka ndhawu leyi u yi tivaka, kumbe ndhawu leyi ku nga na vanhu vo tala kumbe ndhawu leyi nga na swipfuneto ku fana na garaji laha ku ku cheriwa kona mafurha ya petirolo ya mafurha ya movha. Kumbexani u tivisa na lava va nga le makaya va nga le kusuhana na wena ku ri u famba kwini hi nkama lowukulu na lowuntsongo.

Leswaku va nga fambi hi va pyopyiwile. Xin'wana hileswaku ri a va tivisi vanhu lava nga le kusuhani na vona lava nga le nga va siya emakaya ku ri va ya kwini ene na hi nkarhi lowukulu lowutsongo ku ri sweswi va fambela kwini.

Leswi swi khumbaka ntsengo wa nhundzu ya le magondzweni hileswaku nhundzu yi na swipimelo ku ri yi fanele yi fika kwini.

Nkarhi lowu ndzi vonaka nga ku wu fanerile ku endzela ndhawu ya ndzhaka i nkarhi wun'wani na wun'wani lowu munhu a twa ku ingaku wu kahle or wu fanerile eka yena.

Xivangelo lexikulu xa madzolonga ya mathekisi eAfrika-Dzonga i ku tekela na vanhu, na ku tekela na magondzo. Ku tirhisa magondzo lama un'wana o ka a nga fanelangi ku u tirhisa rona.

Ndzi nga endla ku ri movha ya mina yi nga tsutsumi, yi famba hi vurhon'wana na vukheta hikuva ndzi karhi ndzi vona patu leri ku ri a ri tshamisekanga and then-i hikuva ni no sungula ku ri tirhisa ku ni ta fika laha ni yaka kona.

Vupfhumba bya le malokishini byi na nkoka etikweni ra ka hina hikuva hi laha vanhu va ku tala va tshamaku kona, kambe a ku na mitirho va tirhisa swi swilo swa ku famba swa ku ya emintirhweni kambe va tshama emalokixini hi vutalo. Leswi swi endla ku ri na ikhonomi na bindzu ra vamagondzo ri kula.

Ina, ku tlakuka ka nxavo wa petiroli swi ta ni khumba ka xiboho xa mina xa ku xava movha, hikuva na petirolo yi famba ya loko yi durha swi ta ni tikisela ku ni kota ku yi xava.

Mhaka leyi ya ku mabazi ya suka na mixo swinene i ya kahle swinene hikuva, vanhu vakhandziyi va ya entirhweni va ta kota ku fika hi nkarhi.

Vutleketli byi nga antswisiwa ku hluvukisa vukorhokeri bya hina loko swi fika eka timhaka leti khumbaka mapfhumba, hikuva va lunghisa magondzo ya hina na ku va ku ri na ku hlayiseka lokukulu bya emagondzweni.

Swiphiqo leswikulu leswi bindzu ra ku rhwala nhundzu hi swiporo ri langutanaka na swona namuntlha i ku ri, swi swi swiporo ti-train-i nkama wun'wani a ta ha fambi. Ene vanhu va le kule na kusuhani na ku tshama laha laha swiporo swi nga kona.

Tinxaka letikulu ta switirhisiwa swa xiporo i vamabindzu va magutsu na vanhu va le handle, lava va yaka ka matiko ma nga le kusuhana na ya Afrika-Dzonga.

Switimela i ndlela yo famba leyi hlayisekeke hikuva swi hlayisekile, na tinghozi ta le switimeleni i tintsongo a ti fani na ta le magondzweni ku fana na timovha, na mabazi, na swin'wana swo famba.

Tinxaka ta maendzo leti kongomisiweke lama kumekaka laha Afrika-Dzonga, i matireni na earoplane xihahampfhuka, na swo fambisa tinhundzu kusuka matikweni ti fika eAfrika-Dzonga ku huma ematikweni man'wana.

Loko ndzo kuma ku ri muchayeri wa Bolt ha yena loyi xifaniso a ku ri yena xo sungula, ndzi nga ka ndzi nga khandziyi ku va ndzi hlayisa vutomi bya mina na ku tisirhelela ka swo tala. Hi ku swi endla ku ri ni nga n'wi tshembi.

Tolo ndzi te loko ndzi karhi ndzi famba navusiku ndzi biwe ntlawa wa majaha kumbe vavanuna kambe hikuva laha ni mugangeni wa ka hina, a ku na mavoni laha exitarateni, leswi a swi ta swi endla ku ni kota ku vona. A hi ta kombela ku ri mi hi vekela mavoni ku ri vuhlayiseki bya hina loko hi famba navusiku byi va byi hlayiseka hi kota ku vona.

Swi hlayisekile ku tirhisa vukorhokeri bya e-hailing kambe ku na switandzhaku leswi munhu u fanele u sungula u swi langutisa u swi landzelerisa ku ri u ta kota ku tiyisisa vuhlayiseki bya yena.

Mhaka ya ku xavisela matiko ya le handle swilo wu na mbuyelo wa kahle na le ka timhaka ta ikhonomi ya tiko. Swi endla na vuxaka eka man'wana matiko.

Tiambulense a ti kumeki hi ku enela exitandini ka matiko ya le xikaya. Wa kuma ka tliliniki yin'we ku ri na ambulense yin'we leyi tirhaka matiko ya ku hlaya.

Vukorhokeri byo hlawuleka byo famba eka vanhu lavakulu lava dyuhaleke a byi kona tanihi mabazi lava rhwalaka vaaki eka tiko ra ka hina. Leswi hi swin'wana swo mfumo wu fanele wu swi endla swi kumeka, swi ta pfuna vaakatiko va ka hina.

Vakhandziyi va fanele va khomiwa kahle hikuva vakhandziyi hi vona va hi tiselaka business. Loko vakhandziyi va nga khomiwi kahle va ta suka, leswi swi endla ku ri mali yi nga ha ngheni hikuva mali yi nghenisiwa hi vakhandziyi.

Mimovha leyi yo va yi nga hakeli ti-toll gate-i loko va endla vugevenga yi na switandzhaku swo tala, hikuva vanhu mali va va kuma va va hakerisa mathikithi.

Ku rhwala nhundzu emagondzweni swa pimiwa hikuva hi ku ya ku ri swi enerile swilo leswi swi nga rhwariwa na. Hikuva emagondzweni magondzo swilo leswi rhwalaka nhundzu emagondzweni ku famba vanhu vo tala, leswi endlaka tinghozi ti va ti ri henhla ku tlula ku fana na le xiporweni kumbe xihahampfhuka. Exiporweni tinghozi ti va tirhi titsongo.

Leswi swi vuyerisa hikuva vanhu loko va yimile va yimile swihahampfhuka swa vona va na ku twa ndlala, va kota ku xava swakudya leswi va swi tsakelaka kumbe va swi navelaka ka nkama walowo.

Vupfhumba byi na nkoka swinene ku byi endla ku ri leswaku, vanhu va kota ku fambafamba va ya laha va lavaka ku ku fika kona ku vona varhandziwa na maxaka na van'wani, na ku fambisa swa mabisinisi

Kokwana hi fanele hi fa hi tirhisa xihahampfhuka hikuva laha hi yaka kona i kule swinene u nga chavi xihahampfhuka xi hlayisekile lexi xi xi ta endla ku hi hatla hi fika na laha hi yaka kona.

Leswi swi ta hunguta tinghozi emagondzweni ku wisa swi endla ku ri va kota ku rheyila bazi va ri kahle.

Ina vadyuhari va swihunguto eka swifambo swo fana swa mani na mani hikuva swin'wana swifambo swa mani na mani swi va swi nga endleriwangi ku amukela vadyuhari.

Leswi swi endla hikuva ku ri na loko u nga ri na mali ku va u ri na mali u ri chele mali khadi leriwani ra vutlhari u kota ku famba na swa ticinci swo yi olovisa ku loku ku nga ri na cinci eka swo famba endzeni ka bazi u kota ku famba kahle u nga hluphiwi na hi ticinci ku loko ku hakeriwa.

Mintlhontlho leyi vanhu va langutisana na yona ku i ku van'wani va va nga se kota ku hoxa mali endzeni ka khadi leriwani ra smart card loko va lava ku famba hi mabazi.

Xana hi swihi swilo swa nkoka swinene leswi u faneleke u swi kambisisa u nga se hlawula xitichi xa petirolo lexi u nga ta yima eka xona eka riendzo ro leha? I ku va ku kuma ku leswi petiroli leyi u yi lavaka kumbe muhlovo wa petiroli u xifambo xa wena xi wu tirhisaka xi na wona na na ndhawu ya swakudya na ndhawu yo wisela ku yi tirha kahle na na vugevenga ku ri byi le hansi na i ndhawu yo hlayiseka na.

Bolt i transport leyi kumbe yi tirhisiwaka ku famba laha u lavaka ku ya kona yi tirhisiwa hi epe yi pfuna vanhu ku fikelela tindhawu leti ku pfumalaka tithekisi kumbe tibazi.

Swivangelo swin'wana leswi endlaka leswaku tihakelo ta mabazi ti tlakuka i ku loko va tlakusa mafurha ya swifambo ku fana na petrol or na diesel.

Mhaka leyiwani yo yo yiva ka ti-cable ta laha swiporweni yi ndzi khoma ku vava and a hi mhaka ya kahle hikuva yi onhile vanhu va ku tala vanhu va ku tala lava a va tirhisa swiporo ti-train ku famba ku ya emintirhweni ne le swikolweni va onhakeriwile swinene.

Tilori leti ti rhwalaka nhundzu a ti fanele ti endleriwa gondzo ra tona hikuva tilori letiwani hi tona ti endla ku ku va na na nghozi emapatwini hikuva ti rhwala swilo swa ku tala leswi a swi ta hunguta tinghozi ta le mapatwini.

Ku yima endleleni swa laveka eka maendzo mo leha ya mabazi leswi swi va endla ku ri va vachayeri va mabazi va kota ku wisa va ta kota ku chayela kahle va phephile.

Ahee kunjhani he munghana wa mina ndzi lava ku teka riendzo ra le gondzweni ro leha a ndzi ta tsakela ku va u famba na mina a hi ta tiphina swinene ndzo kombela munghana wa mina a hi fambi swin'we ka riendzo gondzo leriwa ro leha.

Kokwani masiku lama ku tirhisiwa smart card mi ta hakela hi rona ka bazi leriwani a ka ha hakeriwi hi mali ya cash.

A ndzi ta kombela ku swifambo swi ngetela leswi xibedhlele xi nga na swona hikuva vanhu lavakulu kumbe vakulukumba lava va taka laha exibedhlele va hava swo famba leswi swi endla ku ri na loko va tshamile va tirhisa mimirhi ya vona na van'wani va na ti-High blood na machukele a swi va khomi kahle hikuva va tshame nkarhi wo leha laha va nga se fika kaya va wisa.

Ku tlakuka ka tihakelo swi nge va khumbi kahle vafambi va siku na siku swa va tshikelela ngopfungopfu lavo famba hi mabazi swa va tshikelela swinene.

Ina ndza ri seketela vonelo leri hikuva masiku lamawani vuhlayiseki a bya ha ri kona ngopfu hi ku na vanhu na le ka maphephahungu va vulaku ku ri van'wani va vavisekile hi swi famba leswa Uber na yona Bolt se swi ni ni hleketaka ku swi kahle ngopfu ku vanhu va famba swin'we va ta kota ku seketelana loko ko ta ko tshuka ku humelele swin'wana swo biha eka vona.

Ku ya hi mina ndzi vona nga ku ndzi nga hlawula bazi hikuva bazi hi rona ndzi vona nga ku ri na vuhlayiseki bya le henhla na ku famba kona u famba u tshamile kahle.

Ndzi nga tshama endzeni ka bazi ndzi nga ka ndzi nga chiki ku endleka ku endla leswaku mina ndzi hlayiseka hikuva laha bazi ri nga yima kona i ndhawu leyi yo ka yi nga hlayisekangiki.

Ndza mi xeweta ndzi lava ku hlamusela hi mhaka ya nhundzu ya n'wina leswi yi hlwelaka ku fika nhundzu ya n'wina yi le ku teni kambe yi le ku hlweleni ka ku fika hi leswi mi swi tivaka ku ri swikepe swi na ku hlanganahlangana swi endla ku ri swi hlwela ku fika na ku famba swi famba switsongo kambe mi nga heli mbilu nhundzu ya n'wina yi hlayisekile yi ta fika.

Ku va va endla ku mhaka ya ku matiraka ma nga siveli timovha titsongo ku hatla ti fika lomu ti ya kona i ku va ti matiraka va ma ti endlela ndhawu ya tona la ti nga ta kota ku tirhisa rona ku famba hi kona.

Ndzi na nhundzu leyi ndzi lavaka kusuka yi suka laha ndzi tshamaka kona eJoni ku ya eLimpopo ndzi kombela ku pfuniwa.

Hi ku vona ka mina ndzi vona nga ku mali leyiwani yi tshikelela vachayeri hikuva yi tele ngopfu.

Ndzi ndzi ringetile kambe ku kuma munhu loyi a nga na layisense ku ndzi ta chela na yena kambe a ndzi n'wi kumanga hikwalaho kokwana wa mina na yena xiyimo xa yena xa vutomi xi le khombyeni a ndzi fanele ndzi hatlisa ndzi va heleketa exibedhlele ku va ta kota ku kuma ku pfuneka.

Xihahampfhuka xa pfuna hi ku hatlisa ku susa munhu etikweni ra yena ri n'wi susa ematikweni mambe ku n'wi yisa etikweni ra yena hi ku hatlisa ku a ta kota ku pfuneka.

Bazi leti ndzi ti tivaka ta laha Afrika-Dzonga i Itercape, Putco.

Movha leyi nga tirhisaku i ti-electric cars ta masiku lawa, ti nga hi kota ku hlayisa mbango.

Eka swiyimo swo fana na loko munhu nkulu a vabya kumbe loyi a pfumalaku movha loko u susa nhundzu ya yena a yisa kun'wana.

Ka leyi ya ku ri n'wina va mathekisi mi vona mi rhwala vanhu ku tlula mpimo a yi tshamisekangi mhaka leyi yi lava ku lulamisiwa.

Ina, ku fambisa nsuku ndzi vona swi hlayisekile swinene hikuva laha yi famba yi hlayisekile na ku ri a ku na tinghozi to tala hi xitimela ku fana na le magondzweni.

Khensani u fanele a nyika muchayeri wa bazi rero a lerisa yena a khomisa yena mali.

Swilo leswi fambisiwaku hi xikepe ku ya eka matiko man'wana i swi mindzhwalo leyikulu ku nga va ku ri timovha kumbe na timpahla, swiambalo na swakudya.

Movha wun'we wu kahle swinene eka n'wina vatirhikuloni leswiwani swi kahle hikuva swi kota ku yi vuyerisa hinkwenu.

Mabazi ma kumeka nampundzu endhawini ya ka hina kusukela ma suka nampundzu ma ya edorobeni ma ya vuya hi nkarhi wa na xidyambu.

Mimovha letitsongo yi talaka ku hlangana na minghozi le magondzweni hikuva yi suka yi tele swinene emagondzweni.

Ndzi vona nga ku a swi fanelanga hikuva vanhu va ku tala lava tirhisaka mabazi a hi vanhu lava tirhaku va holaku mali ya le henhla.

Ku tsakisaka swinene hikuva u kota ku fambafamba na matiko.

Vuhlayiseki bya vana eka swihahampfhuka byi kona ni vana va va hlayisekile va tlhogomeriwa.

Ku ya hi mina ndzi vona nga ku fane ku thoriwa vanhu lavakulu hikuva vanhu lavakulu va na vutihlamuleri swinene ku tlula vana.

Leswi swi endla hikuva va va va kha va lava mali ya vona.

Xana milawu yo va u kota ku lomba movha hi yini, i milawu yo wena u va u karhi u kota ku yi hakela na ku yi va yi hlayisekile.

Munhu loko a lava ku dyondzela ku fambisa xihahampfhuka phatsa u fanele a dyondza tisayense na metse exikolweni xa yena then a ta kota ku ya eyunivhesiti a yisa tidyondzo ta yena emahlweni.

Timayini ta khale hi lawa swifambo swo tala a swi tirhisa xitimela kambe sweswi va tirhisa na titiraka ku fambisa gundzu ya vona.

Swifambo swe le matini i swifambo swo fana na xikepe swi kota ku fambisa nhundzu kusuka a matikweni man'wana ku ya eka man'wani.

Ndzi nga n'wi hlohlotela leswaku a ti nyiketela ka tidyondzo ta yena ngopfungopfu Science na Maths.

Ndzi nga hlamusela maphorisa leswaku munhu loyi wa ndzi pfalela a ndzi koti ku chayela kahle egondzweni a ni swi tivi ku ri i ncini lexi endlaka a ni pfalela patu.

Na switimela hileswaku ri gundzu yo tala a yi rhwariwa hi switimela ku transport ku susa kusuka emayini yi ya laha yi fanele yi ya kona a yi famba hi xitimela.

Ndlela leyinene ndzi vona ngaku hi yona ndlela yo endla vutleketli ku tirhisiwa ku languta ndhawu ka vanhu lava nga vhakela ndhawu.

Leswiwani swi endla ku ri yi vuyisela eka ikhonomi ikhonomi ya hina yi kota ku kula na hi swa mabindzu.

Ndzi vona ngaku a wu ku na vuchayi ka vachayeri lava chayelaka tilori leti rhwalaka tinhundzu, a ku na vuhlayiseki hikuva eka minkarhi ya ku tala va hlangana na tinghozi ta ku tekeriwa nhundzu leyi va yi fambisaka.